Di tla di tlamelwang bagodi mo tikologong ya me di ka akaretsa dikgomo, dipodi le dikgomo tsa go tlamelwa ga tsona go thusa go boloka dijo le go thibela phitlhelelo ya dijo mo metlheng e e sa tshwaneng. Lefapha la pholo le puso di ka thusa ka go thuto ya tlhokomelo ya diphologolo go tlhomamisa madi a maleba a go reka dijo le go thusa bagodi ka dipolokelo tsa dijo le meetlo e e siameng ya go tlamela. Tseno di ka oketsa tlhagiso le botsogo jwa bagodi mo tikologong.

Ke dumela gore go na le molemo go tshegetsa bagodi kwa dintlong tsa tlhokomelo ka ntlha ya, ya ntlha, tlhokomelo e e rileng dintlo tsa tlhokomelo di na le bus lebetse ba ba nang le kitso. Ya bobedi, thibelo ya malwetse go thibela kgaogano ya malwetse. Ya boraro, thekiso e e oketsegileng bagodi ba ka thusa go rekisa diphologolo tsa bone mo mmarakeng. Le fa go ntse jalo go botlhokwa gore ba lelapa ba tsenye letsogo ka go itse sentle ka tlhokomelo, ka jalo kopano ya bobedi ke yone e e siameng.

Batho ba lebelela tlhokomelo e e nang le tse di latelang, tlhompho le tlotlo. Ya bobedi, kutlwano le tlhokomelo ya botshelo. Ya boraro, tlhokomelo ya botsogo ka metlha ya bone go tshwarwa sentle mo maemong a bone. Ya botlhano e leng ya mafelelo, go tshegetsa mo dikgetho eng tsa botshelo jwa bone le fa go ntse jalo boammaaruri ke gore go tlhoka balemirui ba ba nang le kitso mekgwa e e tlwaelegang ya tlhokomelo le ditshwanelo tse di ka se amogelwang sentle ka jalo go tshwanetse go tokafadiwa gore dikakanyo tse di lebeletsweng di fitlhele mmele.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di bopa maikutlo a rona ka tsela e e botlhokwa. Ya ntlha, setso se rotloetsa tlotlo le tlhokomelo ya batsofe mo malapeng. Ya bobedi, go tsaya batsofe e le bathong ba ba botlhokwa le ba ba nang le bongaka. Ya boraro, go tsaya karolo ya lelapa mo tlhokomelong ya bone. Le fa go ntse jalo maiteko pelo a botshelo a fetogang a dira gore seemo sa botshelo jwa batsofe le tlhokomelo ya bone e nne thata go fitlhelela setso fela. Baebele ke gore maikutlo a rona a amogetswe ke dikgoreletsi tsa botshelo jwa selegae le ditlhokego tsa batsofe tse di fetogang.

Lelapa le setšhaba di na le seabe se segolo mo tlhokomelong ya batsofe. Lelapa, le fa go na le ditekanyetso tsa go tlhokomela ka tlwaelo le dira tlhokomelo ya letsatsi le letsatsi lerato le tshegetso ya maikutlo. Setšhaba, se thusa ka mananeo a botsogo, ditaelo tsa kalafi le ditshegetso tsa mmuso. Go farologana ga seabe seno go ya ka ditso mo dingwe lelapa ke lone le tlhokomelang thata fa mo dingwe, setšhaba se na le seabe se segolo ka fa tlase ga melawana le mananeo. Ka kakaretso bobedi botlhokwa go dira gore batsofe ba tshegetse sentle.

Mo tikologong ya me, ditirelo tse di tlamelwang bagodi di akaretsa tse di latelang thuso mo go tlhameng dijo le nosetso, thuto ka tlhokomelo ya diphologolo, thibelo ya malwetse le kalafo thuso mo go rekisetsa le go tsamaiseng diphologolo di tshegetsa ditshegetso tsa madi le dithuso tsa mmuso. Tseno di thusa bagodi go tsweletsa tlhagiso le botsogo jwa bone.

Thulaganyo ya puso ya gone jaanong e na le merero ya go tlhokomela batsofe mme go na le dikgwetlho tsa tshegetso le go ka tokafadiwa ka tse di latelang, go oketsa ditshenyegelo mo mananeong a ditlhokomelo. Ya bobedi, go tlhatlhoba le go tokafatsa mananeo a botsogo. Ya boraro, go ruta le go tshegetsa boleng balemirui. Ya bone, go tsenya letlhogela setšhaba mo tlhokomelong. Ya botlhano, go dira gore di policy di nne le botswerere mo go itseng dikakanyo tsa batsofe, ka go dira jalo tlhokomelo ya batsofe e tla nna ya molemo le e e .

Pension-e ya puso e thusa batsofe go nna le botshelo jo bo ka go ba naya madi a go itshokela botshelo morago ga go tlogela go bereka. Seno se tokafatsa boleng jwa botshelo jwa bone ka go thusa ka dijo, kalafi le dikwalo tsa letsatsi le letsatsi mme se fokotsa kgatlhego ya bothata jwa madi.

Ee, go dira kopo ya phenšene ya puso ya batsofe o simolola ka go tsaya diforomo tsa kopo mo ofising ya puso kgotsa mo inthaneteng, o tla tlhoka go tlatsa dintlha tsa gago tsa botho, dikakanyo tsa go bereka le ditshupetso tse di tshegetsang. Fa o sena go tsaya kopo o e romela mo ofising e tshwanelang ya puso mme ba tla sekaseka kopo ya gago. Fa e amogelesega o tla simolola go amogela pension-e ka nako e e beilweng.

Pension-e ya puso e fokotsa morwalo wa madi mo balelapa le batlhokomedi ka gore e ba naya madi a a a go tlhokomela batsofe. Seno se thusa go fokotsa kgatelelo ya go tlhokomela ka ditsela tsa madi mme batlhokomedi ba kgona go tshegetsa batsofe sentle ntle le go tshwenyega thata ka madi.